Abantu abanesifo seswekile kufuneka bahlalele beqaphela iimpazo ezine-glucose ephezulu ezifana neepere neelamuni. Iimpazo ezinokudambisa isikhumba kunye nezo zithwala rhoqo zinokuphosa ulawulo lwezinga leswekile egazini, kubalulekile ukuqaphela ukutya kunye neempazo ukuze kugcinwe izinga leswekile libalulekile.

Umgangatho ophantsi wokutya kwi-NSNP kubangelwa kukungafezeki kolawulo, ukuphathwa kakubi kwemali, kunye noonikezeli abangathembakaliyo. Ukungabikho koqeqesho kubapheki kunye nemigangatho engalandelwayo nako nako kungumphambili. Isisombululo sifuna ulawulo olungcono, uqeqesho kunye nokunyanzeliswa kwemigangatho yokutya.

Tatomkhulu, ugqirha uthe kufuneka enze iimvavanyo ezingakumbi ngenxa yeempawu ezibonisa umhlaza wesinye. Ezi mvavanyo ziza kunceda uqonde kakuhle ukuba kwenzeka ntoni emzimbeni wakho, zibalulekile ukuze ufumane uncedo ngokukhawuleza ukuba kukho ingxaki.

Ndiziva ndixhalabile ngenxa yempilo yesigulwane kuba ukungazithathi ii-ARV kunobungozi. Kwangaxeshanye ndibuhlungu kuba kungabonisa ukuba sigulwane silahlekelwe lithemba. Noko ke ndiyakubona njengelithuba lokumnceda, ndimxhase, ndimfundise ngobomi obunempilo.

Ndiphakamisa ukuba abafundi abakhulelweyo bavunyelwe ukuqhubeka nemfundo de kube yimfuneko yokuphumla. Isikolo singabonelela ngenkxaso yengqondo, ukufunda ekhaya, kunye nentsebenziswano nabazali. Kubalulekile nokunikela ulwazi lwezempilo ngesondo ukunceda ekuthinteleni ukukhulelwa kwexesha elizayo.

Ukukhuthaza amakhwenkwe ukuba bathathe inxaxheba ekwalukeni esibhedlele kunganciphisa umngcipheko we-HIV, kunokuphucula imikhwa yempilo ngokukhuthaza ukwazi malunga nezempilo zomzimba. Kodwa kufuneka kuqwalaselwe imingcipheko yezezimali kunye nokuhlonipha izigqibo zomthetho kunye nemvume yomphakathi.

Ndiza kufowunela uncedo lwezonyango ngokukhawuleza kwaye ndigcine intombazana ikhuselekile de lufike. Ndiza kuzama ukuzola ndikhuthaze ummelwane kwaye ndilungiselele iinkcukacha ezibalulekileyo, emva koko ndingacebisa uba bafune uncedo lwengqondo ukuze bafumane inkxaso efanelekileyo.

Ndingaziva ndiphoxekile kwaye ndinexhala xa ndibona umgca omde esibhedlele kusasa, oku kungabangelwa kukudinwa kunye nokoyika ukuba uncedo luza kuthatha ixesha. Noko ke ndingazama ukuba nomonde kwaye ndicele uncedo olukhawulezayo ukuba imeko imbi.

Ndikhathazekile xa umntu omhloniphileyo ethetha amazwi anokugwetyela abo bafuna unyango lwezonyango. Andivumelani noluvo ukuba uxinizelelo lwengqondo luyinyani kwaye lufuna uncedo lobuchwepeshe. Ukudibanisa ukuthandaza kunye nonyango le yeyona ndlela ingcono yokuphila kakuhle.

Inkqubo yokutya esikolweni iphucula impilo, ingqondo, kunye nokusebenza kwabafundi. Ikwanceda nokunciphisa indlala kwaye ikhuthaza ukuzimasa isikolo rhoqo.

Ndiza kuthetha notatomncinci ngentlonipho ndimchazele ukubaluleka kokusebenzisa imali kwinto ezisiseko. Ndiza kumnceda enze isicwangciso mali esicacileyo nesesisebenzayo. Kunye noko ndizawumcebisa ngobungozi bokusebenzisa imali kutywala kwaye ndimxhumanise neenkonzo zokuxhasa abadala.

Ndiza kuthetha nonyana wam ukuze amkele imiba yoxinzelelo lwengqondo kwaye ndimphulaphule. Ndiza kumxhasa ukufuna uncedo lwezengqondo kunye nokumxhasa kumcebisi. Ngaphezu koko ndiza kumphosa phakathi kwentsapho kunye nokukhuthaza impilo kunye nemfundo.

Ndicinga ukuba ndingaba ngumcimimlilo olungileyo kuba ndinobungqina bokusebenza phantsi kwengxaki kunye nokulungelalanisa izimo ezingalindelekanga, ukusebenza ngomonde, ukugxila kumsebenzi, kunye nokuphucula amakhono am kuya kundinceda ukuba ndibe ngumcimimlilo ophumelelayo.

Ndingamcebisa umfundi ukuba afune uncedo kwiiklinikhi zempilo zabasetyhini kunye nenkxaso yezezimali yomphakathi. Ndiza kumxhasa ukufikelela kumncedisa wengqondo kunye nezinqubo zokubhekana noxinizelelo. Kwaye ndiza kumxhasa ukuba atyelele iinkonzo zomphakathi ezinika ukuncedo kwimiba yokuphila kwabo abakhulelweyo.

Ndiza kubabulela abazali kuba befikile, ndicacise ukuba umfundi wabelene ngomhlaza wakhe kwaye ndivakalise inkxaso. Ndiza kubanikezela ulwazi ngezibonelelo zempilo kunye nemfundo, kwaye ndicacise indlela yokuphatha iimeko. Ndiza kubacela ukuba bafune uncedo ukuze umntwana aphumelele kwaye afumane inkxaso.

I-IUCD iyindlela ethembakeleyo yokuvikela ukukhulelwa efanele ulutsha olwabelana ngesondo ngakumbi aba lutsha lusesikolweni. Inika ukhuseleleko olupheleleyo kwaye isebenza ixesha elide ngaphandle kokufuna ukujolisa rhoqo. Ikwasindisa ulutsha kwiimeko zokukhulelwa okungafunwanga, kugxininisa imfundo kunye nokuphumeza izicwangciso zabo.

Ndiyakuva ngokoyika kwakho malunga nemiphumo yeepilisi, kodwa khumbula ukuba azisebenzi ngendlela efanayo kubo bonke abantu. Ugqirha wakho angakunceda akufumanele ichiza elingabangeli imiphumo emibi. Kufanelekile ukuzama unyango olunokuphucula impilo yakho yengqondo. Awukho wedwa, ndingatsho.